Hune nda dzula hone a zwi dini nga maanḓa, ndo no vhuya nda ya fhethu hunzhi zwavha zwa vha uri ndi kone u dzhena zwavha zwithu zwa simple nga maanḓa.

Tshifhinga tshinzhi ndi a ri u kone u vhudzisa muthu uri ndi ngani a khou zwi ita hezwi zwithu o ḓela mini hafha, uri a kone u humbula uri ndi mini tshe tsha muḓisa hafha tshi nga kona u mufha mulilo wa ḓo kona u muita uri a kone ulwa more. Athi vhaṅwe, vhaṅwe vha luza demotivate zwiamba zwori muthu kho tea u mu mothiveitha iwe muṋe, vhaṅwe vha mothivethiwa nga uri zwi nga si itee hezwo zwithu.

Ndi nga chooser u tamba bola ngauri bola ndi a i ṱalela ndi tshone tshithu nda tshi funesa ndo aluwa ndi khou ṱalela khotsi anga vha khou i tamba.

ndi nga vha vhudza uri vho vho vhulaya muyawanga wo ṱoḓa u tamba bola, ngori a vhongo tambisa ngauri vha tshi tambisa vhatukana vhane vha vha funa ṋamusi vha sa koni u tamba bola. Ende nṋe zwa ngita uri ndi ndi nyale u tamba bola, u tamba bola ngori ndo vhona ungari muṅwe na muṅwe uḓo pfara sa hevhaḽa nga nḓila yevha mpfara ngayo. Ngori ndatshi vha fhira vhathu vha tshi kho tamba vhathu, ndi kho vhona vhathu vhane nda vha fhira vha tshi khou tamba.

U amba ngoho zwa tshi kho ḓi fanela ngori mara nda tshi ngari zwi ita ungari muhumbulo wanga unge uvhe sharp ngori there more exercise wa zwi ita, zwi ita uri muhumbulo u kone u humbula nga u ṱavhanya so nda tshi ngari zwi fhira muhumbulo wanga wau, wau fureshe ufhira vhaṅwe vhana.

Ee wono luza ende u amba ngoho ndo pfha zwi songo mbaisa ngori ndi vhutshiloni, tshiṅwe tshifhinga wa wina tshiṅwe tshifhinga wa luza so ndi zwithu zwono itea.

Ee ndana muthitshere nda ndi siṱouṱu so thitshere houḽani oto dzudza fhasi, ari no uri ndi siṱouṱu azwi dini vhatukana vhanzhi vha siṱouṱu mara tshiṅwe tshifhinga ndi tea u maker sure ndi thome ndi fhedzise zwa vhuṱhogwa before ndi tshi thoma zwo tamba tamba, ende zwa nthusa vhutshiloni ngauri ndo mboḓi kona uri ndi manedzhe tshifhinga tshanga zwavhuḓi.

Vha tshinga ita sure uri vhana dzi fasiḽithi zwa mitambo muṅwe na muṅwe ane a i tamba. Thi vhaṅwe vha tamba mitambo ya different, vha vhone uri zwikoloni vho faraho fhethu ha u tamba bola fhedzi, zwi amba zwori zwiṅwe ra balela u zwi ita zwi amba zwori vha ite bulege dzane dza kona u accommodate vhaṅwe vhathu.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa u vha na dzi bulege na vhathu vhane vha nga kona u thusa vhathu vho to ralo ngori muṅwe na muṅwe ane avha atshi kona zwithu zwinzhi, ha koni u swikela fhethu ane a kho tea u swikela hone uri a kone u vha successful so u vha na dzi phurogireme na dzi faundesheni zwi a thusa nga maanḓa.

Ee zwi zwi ita uri u feel ungari u wa vhuṱhogwa ende you belong ende, u amba ngoho zwi ita uri u vhe u bizi, tshiṅwe tshifhinga zwithu zwine zwavha zwi kho ita zwiṱaraṱani azwiri thusi sa vhana. So u tshi vha bizi u tshi vhuya tshikoloni wavha usina tshifhinga tsha u gidima gidima zwiṱaraṱani, wa ya u tamba bola u tshi vhuya u tamba bola waya hayani. Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori namusi utshi hula uvha u na phetheni ya uri ahuna tshifhinga tsha u tamba tamba u tea u dzula u kho ita zwithu zwa vhuṱhogwa.

Ndi funa u ṱalela live mara kharali ndi sa koni athi mind u ṱalela nadzi highlight kana kharali ndi bizi mara ndi phirifera uri ndi vhe ndi khou ṱalela live.

Ee zwi aḓi thusa ngauri zwi a ita uri bulege i vhe common sport ya uri ri kone u vha ri kho ita zwithu khayo, kharali event yo fhela ri aḓi kona u vhuyelela ra ita zwithu zwiṱuku zwine zwa ḓo ita uri ri kone u vha ri bizi sa community zwine zwa ḓo ri ntsha zwiṱaraṱani.

Ee ndo feila gireidi thene tshikoloni ende zwa nyita uri ndi kone u pfhesesa, uri tshiṅwe tshifhinga u tea u feila before u tshi phasa. Vhaṅwe vhono phasa vhutshilo havho hoṱhe, vhari vha tshi feila vho no hula vha balelwa u deal nga hazwo, ngori a vhathu vhuya vha vuwa vho feila tshithu vhutshiloni, so ndi zwa vhuṱhongwa uri u kone u feila zwithu uri kone u vhona

Hune nda dzula hone a hu sapotiwi vhana a vha ṱoḓi u ri thuseliwa u iteliwa mudavhi, mudavhi ro to ḓi itela ri vha ri khou tamba mavuni so u amba ngoho hune nda dzula hone a vha thusi a

Vhono benefitesa ndi vhaṋe vha dzi vha siṱediamu na vhathu vhane vha nga ri vha na dzi bisinese around ngori hure na vhathu vhanzhi ua kona u rengisa, mara vhone vhane vha kho own tshiṱediamu ndi vhone vho no ita tshelede. Kharali dzithikhithi dzi kho rengisiwa ndi ndi ndi vhono rengisa nnḓa vhono rengisa zwiḽiwa na mini na mini ndi tshone tshono thusesa uri ndi vhone vhane vha benefit ya vha.

Ee ndi vhona u nga ri tshiṅwe na tshiṅwe tshikolo tshi tea u vha tshina dzi sport phurogireme, ngauri zwi a thusa vhana tshiṅwe tshifhinga huna vhaṅwe vhana vha re vhane vha kona zwiṅwe zwi re ngori ahuna fhethu vhane vha nga ri sumbedza hone, vha wane uri ndi mutambi wa bola, ndi ene mutambi ono fhira shango ḽoṱhe mara riḓo zwi vhonisa hani kharali ri sina bulege ane anga ri.

Ndi u wana vhathu vhane vhanga musipontsara u amba ngoho, kharali vhabebi vha si nga si kone u mufha heyo tshelede ndi u wana vhathu vhane vha nga musipontsara dzi foundation.

Uto amba ngoho athi thu vhuya nda zwi ṱalela zwi amba zwori zwi nga mbalela uri ndi ṱo vha vhudza memori uri zwithu zwa hone zwi thusa vhathu nga ṱalela.

Zwo nthusa uri ndi zwa vhuṱhogwa no uri sa muthu muṱuku, u wana uri u rekiḽese nga tshithu tshine wa tea u vha u khou tshi shumisa, mara hezwi u muthu wono u zwi ṱhogomela hetshi tshithu tshi important ndi kho tea u tshi farisa so.

U host ndi u host dzi tournament na zwithu more often, ende vha tshi host zwithu vha tea u sa ri ndi bola ndi bola no, vha tea u kona uri vha host zwithu zwa dzi sports zwa different zwone vhaṅwe vhana vhane vha vha vha khou zwi tamba.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ende tshiṅwe tshifhinga zwi a kona u, zwi a kona u thusa uri u kone u pfhesesa uri vhutshiloni huna dzi huna zwiṅwe zwithu zwine wa tea utou zwi tovhela au koni u soko dzhena wa sokou ita tshiṅwe na tshiṅwe.

Sa hezwi vha tshi kona u host dzi event dza hezwi zwithu, mashangoni a ne a ri hezwi hezwi zwithu a zwi a zwi wanalesi kana u builder dzi sport fisiḽithi a zwi ṱoḓi uvha zwithu zware fentsi mara namusi hu zwithu something small zwi a kona u mothivetha hoyo ṅwana uri a kone u zwi ita more often ende a enjoy.

nga maanḓa ngori zwi kona u ntsha vhana out of mathada kana uri zwi vha zwi ita uri vha avoid u ita zwithu zwi sina phanḓa na murahu, vha kone u fokhasa kha zwi sport na zwithu zwine vha ri vha kona u zwinzhi u zwi enjoy rather than uvha a kho gidimisana zwiṱaraṱani na u ita zwithu zwi sina phanḓa na murahu.

Tshine nda tshi funesa vhutshiloni ndi bola athi thembi uri tshiya ḓisa advantage vhutshiloni hanga, kana mini mara tshithu tshine nda tshi funesa vhutshiloni hanga u fhira tshiṅwe na tshiṅwe ndi bola.

U vhudzisa vhana ahuna tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhongwa fhira u vhudzisa vhathu vhane vha kho ḓo shumisa hezwi zwithu, uri ndi mini vhane vha tshi ṱoḓa na mini na mini wa vhudzisa vha u vhudza vha kona u vha thusa. Ngauri iwe u ḓosoko vhona u nga ri no one two three wa vhona ungari no vhana a vhatshi funi nga hetsho tshifhinga wono spend khatsho.

Thimu ine nda i funesa ndi Liverpool ndo thoma ui sapota nga two thousand and eight ndi khou i ṱalela na mukomana wanga, vha kora three goals in ten minutes nda ḓivhudzisa ndi vho nnyi avha vhathu mara, ubva zwezwiḽa ndavha ndi kho vha sapota.